Isiko lokuthwala alisenandawo kule minyaka siphila kuyo. Ezam izimvo ngesiko lokuthwala lalungalunganga ngoba abanye abantwana babesenza izinto ababengazithandi, bethandiswa nabantu ababengabathandi. Loo nto leyo yayingalunganga tu ngoba umntu funeka azikhethele umntu amthandayo nomntu azawukwazi uba makathathe naye, azithathele izigqibo ngokwakhe angathathelwa izigqibo.

Isikolo zasezilalini kwisikolo sasezilokishini, umahluko uba khona. Iqala siqala kwindlela ekufundiswa ngayo, azifani. Sibuye siye kwizinto ezenziwayo ke ngoku phaa esikolweni, ngaphandle kwezifundo qha nazo ziye zingafani. Kwezinye izikolo ezisezilokishini abanye abantwana bayakwazi uthathwa phaa kwibhola bahambe bayofundiswa ibhola, bayofunda ibhola, kodwa ezilalini zinqabile ezo nto. Uba makafike ii-promoters, aba bantu, zinqabile ezilalini. Zixhaphake kwezi zikolo ezisezilokishini. Kwizikolo zasezilokishini kuba khona ilantuza, iitishara ziba nintsi. Kwisikolo sasezilalini kuyathanda ukukhalwa .

Kaloku isithethe sasefukwini kunelaa lixa umama womntana xa esandokuzala kufuneka ahlale kwindlu enkulu apha angazobona mntu ungutata ukhona, angazokwazi uba makadibane asondela emililweni, abambe izinto ezikhanyayo de umntana ibe kanti ugqiba iintsuku ezilishumi, abe kanti uwise nenkaba. Ndingamcacisela nditsho.

Kwiilali ezikufuphi kum, ulwaphulomthetho olwenzekayo lelokuba oomasipala ngoku kweli xesha likhoyo abazenzi zonke izidingo zabantu beelali kodwa bayadinga ngokuba mabavote. Kwelinye icala iinkomo ziyabiwa ngamatutu eenkomo bayozithengisa, abantu balahlekelwa ziimfuyo zabo ke ngoku.

Umntu ongumakhulu xa ekukhulisa ukukhulisa ngentlonipho, indlela yokuziphatha nokuba uzazi izinto eziqhubekayo apha ebomini. Ungahambi uzifaka kuzo zonke izinto, ukwazi ukuyibona into xa inobungozi ucwezela bucala kuyo.

Imicelimngeni ezijamelene nayo iintsapho ezihlala ematyotyombeni kufana nokubana xa kukho iimvula ezinkulu kube kubi xa kusithiwa ukutsha ityotyombe eliyi-one, funeka wonke umntu agalele elakhe ityotyombe ngamanzi ngoba ayathungelana ngomlilo. Kubuhlungu ngoba into eyenzeka kwamakhelwane ematyotyombeni uyayiva ngoku ulapha.

Kuyajongwa ukuba ningabantu abahlala bebangaphi apha endlini, abaphangelayo bangaphi. Ingaba nihleleleke kangakanani na? Niyakwazi ke ngoku ukuyifumana i-RDP houses niyakhelwe ngurhulumente, eyesibonelelo.

Kuhambo lwam ndisiya edolophini ndisebenzisa ezi zithuthi zalapha elalini ziziiveni. Sasikwhele sonke ngemva, kwathethwa ngomntu wasekhaya ngoku ndikhona qha bengaqondi bona uba ngokwasekhaya and ndiyamazi.

Impahla yesiNtu iyachatshazelwa ziimpembelelo zale mihla kuba yona siyinxiba xa kukho imisebenzi qha. Kodwa ke imfashoni yanamhlanje iyasichaphazela kwinkcubeko yethu kuba amantombazana anxiba iibhulukhwe, amanye anxiba izikeyiti ezimfutshane.